Metshameko ya se ileketeroniki e nna motshameko ka gonne go na le dikgaisano letsatsi le le tsatsi kgotsa beke le beke mo mafaratlhatlheng. Ke tsela ya go itlosa bodutu gape ka nako ele nngwe, ka gonne motho o dira se a se ratang.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko, ka palo e e kwa godimo ka gonne bana ga ba sana kgatlhego ya go tshameka metshameko ya namana. Mme ba tshaba go ka lemala mo tikologong ya metshameko ya namana, mme ba bona go le botoka gore ba ka tshameka metshameko ya mo megaleng.

Motshameko o o nang le kgaisano e e tseneletseng o ka tshamekang ke kgwele ya dinao ka gonne moo, o tle o na le mokatisi yo o ka go katisiwang gore o nne le kgaisano e e tseneletseng le batho ba o tshamekang le bona. Mme ka jalo kgwele ya dinao motshameko o o nang le tirisano mmogo thata le batho ba o tshamekang le bone kgatlhanong, le bale ba o tshamekang le bone ka kwa mo lebaleng.

Didiriswa tsa se eleketeroniki di ama tsela e metshameko e e tumileng ya segompieno, ka go ka fetola melawana. Mme ka jalo ga melawana e fetogile batshameki le bona ba tlwaela go tshameka ka mokgwa o melawana e fetogileng go ya ka gone. Mme ga gole jalo go ka fetola mokgwa o go ka tshamekiwang metshameko e e tumileng, mo tseleng e tlang.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya se ileketeroniki, mme kgotsa ya mogala o matlhajana ke gore o kgona go tshameka nako nngwe le nngwe o dutse gongwe le gongwe. Mme se se dirang gore ke rate thata fa go tliwa mo motshamekong o, ke kgwele ya dinao ka gonne kgwele ya dinao o kgona go tshameka gongwe le gongwe fa o leng teng.

Selo se se tlhokegang fa o tshameka motshameko wa mo inthaneteng ke mogala wa letheka o nang le inthanete kgotsa data. Mme metshameko ya mo inthaneteng e ke itseng e tumile ke ya di-casino, kgotsa dipitse kgotsa go shebelela kgotsa go lebelela kgwele ya dinao mme o betšhe mo go yone.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o sa kgaotse go na le ditlamorago tse di ntsi thata tse di sa siamang mo boitekanelong kgotsa mo pholong. Motshameko wa me wa internet-e o e leng wa mmamoratwa ke kgwele ya dinao le go katisiwa ga dipitse mme ke di rata thata ka gonne di monate.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire, ka gonne go na le di diriswa tse dintsi tse di gore di tsene foo. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data le mogala wa letheka yo o botlhale gore o ka kgona go tsena foo, mme ka jalo go na le metshameko e mengwe e e sa tlhokeng internet-e gore o ka tshameka.

Go le gantsi batshameki ba ba tshamekang metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke badiri ba ba dirang nako ya motshegare, ka gonne motshegare ga ba na nako ya go ka tshameka metshameko eno ya mo inthaneteng. Gape fa motho a batla go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa tlase gore a kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tshwanetse go dirisa data ya kwa Vodacom, ka gonne ke yona eo e monate e o ka e dirisang ya tlhwatlhwa tlase go ka tshameka metshameko ya mo internet-eng.

Metshameko ya mo internet-eng e tokafatsa matshelo a rona thata ka tsela e e siameng ka gonne o ka nna le tshedimosetso ya go ka tshameka gongwe le gongwe le nako nngwe le nngwe, mme gore e seke ya nna teng ka bogologolo ke gonne go ne go na le tekanyetso ya thekenoloji, mme megala e ne e se botlhale jaaka e le botlhale gompieno.